Isikotjhi nanyana iphephethu sikejana esigqokwa bantazana nabathomba.

Umdzegana umbathwa nerhabi zimbathwa litlawana.

Umnayilani yingubo nanyana umhlobiso obalulekile wendabuko.

Ngenye yezambatho ezembathiwa maNdebele.

Umbhalo yingubo yamaNdebele embathwa bomma. Ingubo le inamabala amanengi.

Unokhethwako yingubo eyenziwe ngemincamo embathwa bomma.

Umtshurhwana yingubo yabomma abayimbatha nakuneminyanya.

Isihlohlo siqakatheke khulu elimini lesiNdebele.

Umncwazi yipahla egqokwa ehloko igqokwa bomma, abobaba, abantwana, naye woke umuntu.

Unomahlonjana yipahla efakiwa emahlombe.

Unomatlawana ngumma wetlawana.

Khulu ekwenzeni isiqiniseko sokuthi ilimi lesiNdebele asitjhabalali begodu nokwenza abantu bona babone bona isiNdebele sihle kangangani.

Libaluleke khulu ngombana ngilo elitjhoko bona umuntu yini begodu nokuthi uyakuphi lichaza indlela yokuphila kanye nendlela yokuphilisana nabanye abantu.

Izembatho ezembathwa mumuntu zibonisa bona umuntu loyo mumuntu onjani nokuthi uziphatha njani. Isibonelo kungaba kukuthi umuntu ombatha izembatho ezifitjhani angavela njengomuntu ongazihloniphiko.

Ukudla okuthandwa khulu maNdebele yijemu. AmaNdebele ayithenga eentolo abanye bayazenzela ngamaperegisi namkha

ekhaya yisiNdebele sikhulunywa ngombana zoke iinkolo zifundisa isiNdebele njengelimi begodu

Ngiyaphikisana nalokhu ngombana abavumi abanengi bavuma umvumo ababona bona uzokujabulelwe yinarha. Abavumi umvumo oveza imvelaphi kodwana bavuma umvumo ozokwenzela imali nomvumo abacabanga bona abantu abanengi bangayelana nawo.

Imivumo yekolo ibaluleke khulu ngombana ngiyo eyenza abantwana abancani bona babe nemibuzo begodu bagcine bazwisisa isiko lula.

Umnyanya engiwuthanda khulu umnyanya owenzelwa abantazana nabakhulako obizwa ngokobana kuthomba. Ngiwuthanda khulu ngombana ngiyo indlela elula yokwenza bona umntazana azwisise bona ungubani nokuthi uyaphi.

So isiko lihlonitjhwa ngeendlela ezinengi ezifana nokuthi umntazana nakafika esikhathini esithize athombiswe. Umsana aye ayokuwela kanye nezinye izinto ezifana nokuphahla nokuhlonipha isiko.

Igama umntwana athiywe ngalo alivezi indlela umntwana azokuphila ngayo. Isibonelo kungaba kukuthi umntwana ungamupha igama uthi nguNothando kodwana akhule anganalo ithando.

Amagagu abalulekile esikweni lesiNdebele ihlonipho. Ihlonipho ibaluleke khulu ngombana iveza indlela umuntu akhule ngayo nendlela aziphatha ngayo abanye abantu begodu nendlela ngalo nokukhulisa ngalo isiko.

Abantu abadala ngibo ekufanele bafundise abantu abancani isiko. Babafundise indlela abakhula ngayo nendlela ekufanele benze ngalo izinto.

Abantu abadala bathanda ukukhuluma iindatjana ezifana neendaba.

ivunulo imigwalo nomvumo wamaNdebele zihluke khulu

AmaNdebele amanengi athanda ukukhuluma ilimi lesiZulu. Lokhu kutshwenya khulu ngombana abantwana abalandelako bazolahlekelwa yindlela yokukukhuluma ilimi lesiNdebele.

ngombana umuntu angafunda isiNdebele namkha

Ngizikhakhazisa khulu ngesiko lamaNdebele ngombana mvanje isiNdebele uyasibona kumabonwakude. Kanti nabantu abasabi ukukhuluma isiNdebele nabahlangene nezinye iinarha.

Iinkundla zokuthintana omuhle khulu esikweni ngombana abantu bayakghona ukuveza isiNdebele kizo benze abantu abangazi ngesiko lesiNdebele bona bafunde

Abantu abanengi bavezisise ukungazwisisi bona isiNdebele ngelinye lamalimi elikhuluma eSewula Afrika. Lokhu kubangelwa kukuthi akhona amaNdebele kwezinye iinarha ezifana neZimbabwe.

Umdlalo wesiko odume khulu iswazi, lapho amadoda abethana ngeswazi.

Ukuvuma nokugida kubaluleke khulu esikweni lesiNdebele ngombana kuhlanganisa abantu begodu kwenze nokuthi abantu bazwisise isiko ngendlela elula.

Kuyakghonakala bona umuntu abenamasiko amabili. Lokhu kungenzeka umma abemhlobo othize bese ubaba abemhlobo othize lokho kwenza bona umntwana abenamasiko amabili.